Ukuthi njena esikoleni akumele akube anesikhathi, nesikhathi esezemidlalo, futhi kumele njena othisha njena abazitshele izingane mayelana anokubaluleka akwezemidlalo.

Yebo, inethiwekhi iwukhiye ekwenzeni lokho, noma, noma ekukhombiseni umsebenzi wakhe ku-inthanethi. Ngoba uma ngabe esezithwebulile zona alezo azithombe kuzodingakala ukuba azifake ku-inthanethi ukuze abantu abaningi abazozibona, futhi abazowubona umsebenzi wakhe, ukuze azokwazi ukuthola ama-gig, naye njena azoqashwa ukuze azokwazi ukuthi abe nemali.

I-trend engayibona aku-inthanethi i-trend lena eyokuzivocavoca ngokuthi uwenze ama-push up. Leyo trend ngangiyithatha kancane ngoba angangikholelwa ukuthi uma ufuna ukubanamandla kumele ukuke izinsimbi ezisindayo ukuze kuzoba namandla. Kodwa ngithe uma ngabe asengiyizama, kuthe uma sekudlule amalanga ayisikhombisa, umehluko angawubona emzimbeni wami ngoba, bese senginezifuba, futhi asenginamandla. Nabo abanye abantu bangayizama yona iyasebenza.

Izikole akumele azihlangane, zikhulume, zikhulume mayelana anezemidlalo, futhi, futhi zifune umuntu ongakwazi ukubeseka, ukuze, ukuze ini, izikole azizokwazi ukuqhubeka ngezemidlalo, futhi kumele njena abatshele abafundi mayelana nokubaluleka kwezemidlalo.

Ngicabanga ukuthi awakwenza sakudlala enganakile, unesizungu, mhlazane eqala ukudweba. Wathi uma ebona ukuthi uyakwazi ukudweba, unekhono elokudweba, asale eseqhubeka nalo, wagcine esekwazi ukuthi edayise imidwebo yakhe. Ngicabanga ukuthi ini kwaqala akanjalo kuye, ini ukudweba.

Ngicabanga ukuthi izikole kungakuhle uma ngabe azingagxili akakhulu okwezemidlalo, ngoba okwezemidlalo awudlali kuphela, kepha uyazivocavoca, wenza umzimba wakho ukuba uqine, ube futhi anempilo.

Umdlalo owetheki engawuchaza njengomdlalo omnandi ekakhulu komunye umuntu ongakaze ezwe ngawo. Ngoba lo mdlalo ukuthi unomuntu wakho, noma unomngani wakho, naye okulekelelayo uma ngabe usushilo okanye njena usudoyile, nguye njena okuvusayo ukuthi niqhubeke anidlale. Ngicabanga ukuthi usemnandi alowo mdlalo mhlawumbe awakakashintshi usasenjalo anamanje, usasemnandi, umehluko awukakabibikho.

Zingakwandisa angokuthi othisha okanye abanye abantu, ini ababatshele abafundi mayelana, mayelana nokubaluleka okwezemidlalo, babatshele ukuthi yini, ezemidlalo akuzona ezemidlalo kuphela. Kepha uma ngabe, uma ngabe and maybe, mhlawumbe aniyadlala, nisuke anizivocavoca, babatshele mayelana nokubaluleka okwezemidlalo. Ngicabanga akanjalo ukuthi kwezemidlalo akunganda akanjalo, futhi kumele kube khona isikhathi sezemidlalo kuzo zonke izikolo.

Yebo, ngake ngazenzela umngani omusha angokudlala umdlalo. Sasibaningi sidlala ibhola, sikhetha abantu esingadlala nabo ibhola. Mina ngase, ngase angikhetha yena, saba abangani akanjalo mina naye.

Yebo, angake ngamufundisa umuntu mayelana nomdlalo owesintu kusukela ebuntwaneni. Abasebela kahle akakhulu kuye ngoba yena bese, bese, ese, esewuthandayo kakhulu ukudlula mina, futhi njena esedlala akakhulu, esewudlala akakhulu ukudlula mina.

Kufanele ezemidlalo esikoleni kungabi impoqo, kube angokuzithandela kwakhe umuntu, ngoba uma kuyimpoqo lowo muntu ngeke edlala ngokukhululeka noma uzodlala ngokuthukuthela. Lapho uzogcine esilimaza abanye abantu akadlala nabo ngenxa yokuthi wenzisa into akangathandi ukuyenza. Kungaba lapho enobubi bendlela .